Izinhlelo zokusebenza zithuthukisa kahle ukuxhumana ngoba ukusebenza emaqenjini. Niyakwazi ukuthi nisebenzise omakhalekhukhwini uma ngabe kukhona enifuna ukuxhumana ngakho. Noma kukhona imiyalezo enifuna ukudluliselana, niyakwazi ukuthi-ke nisebenzise izindlela ezinjengama ephu emafonini. Nanoma-ke nifonelane.

Kubaluleke kakhulu ukuthi imiphakathi ibe ne-Wi-Fi yamahhala ngoba lokhu kusiza umphakathi ukuze ukwazi ukuthi uhleli usezintweni. Ikakhulukazi abantwana besikole bayadinga ukuthi basebenzise i-Wi-Fi, ukubheka noma uku-search-a izinto abazenzayo esikoleni.

Uma ngabe kungamele ngakhe izihloko namafomethi asebenza kangcono eziteshini zemisakazo yomphakathi. Ngingenza uhlu olucacile futhi olukhanyayo olutshengisayo nokuthi ngabe yini isihloko sakhona. Futhi kungani ngenza uhlu olungasiza kanjena. Ngabe kukhona okunye engingakufaka okungasiza umphakathi.

Izinhlelo zomculo zinikeza abaculi bendawo inkundla futhi zibonise lokhu okuthandwa umphakathi. Ngoba abaculi basemakhaya basuke bazi ukuthi umphakathi ingabe ibaphi noma imuphi umculo owuthandayo. Ngakho-ke uma ngabe sebengena eziteshini basuke sebetshengisa-ke ikhono labo nanomculo othandwa umphakathi.

Kubaluleke kakhulu ukuthi izinsiza ezifana namakhompyutha nama inthanethi kufinyelele ezikoleni zasemaphandleni. Ngoba iy'khathi zamanje zisebenzisa ubuchwepheshe besimanje. Ngakho-ke uma ngabe izingane zizofunda zisencane ukusebenzisa amakhompuyutha ne-inthanethi. Angeke zisokole kakhulu uma ngabe sezisesikoleni ezamabanga aphezulu.

Enza inkundla yomculo eyodwa isebenziseke kalula kuleli ngoba isuke ikwazi ukuthi isebenzise inkundla. Ngendlela yokuthi abantu bakwazi ukuthi uma ngabe befuna ukuyisebenzisa bayakwazi ukuyisebenzisa kalula. Kushuthi ukusebenzisa izikhundla kulula futhi itholakala kalula.

Ngicabanga ukuthi izinhlelo zokusebenza zezempilo zikhuthaza imikhuba engcono ngoba into engakufaka ehlathini. Kunalokho banitshela izinto ezizonakha futhi izinto okumele nizenze, nokuthi baqwashiswe ngezinto okumele niqhelelane nazo.

Uma nginganikwa ithuba lokwakha indlela yokusebenza entsha yokukhangisa emsakazweni. Ingaba indlela ezosebenzisana nenkundla yezokuxhumana ngoba abalandeli ukubathola kakhulu futhi ey'nkundleni zokuxhumana. Ngakhe ifomethi ezosiza ukuletha abalandeli abaningi noma abalaleli abaningi. Lokho kuzoyenza ukuthi kukhangiseke kahle emsakazweni.

Uma abantu basendaweni noma basemphakathini bedlulisa amazwi abo emsakazweni nezinkinga ezisendaweni. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba nabantu abasuke belalele umsakazo bayakwazi ukuthi basize. Futhi uma ngabe ulalelwe abanye bayakwazi ukuthi baxhumane nezikhulu zezinkampani noma izikhulu zezinto. Zikwazi ukuthi zingenelele uma ngabe kunezinkinga ezisendaweni.

Uma umama elahlekelwe ukufinyelela kwi-akhawunti yakhe futhi ekhohlwe imininingwane yakhe. Singakwazi ukuthi sithole imininingwane yakhe ebalulekile njengabo omazisi nje. Ngoba abantu abadala bethanda ukusebenzisa imininingwane yabo vele ububona. So, singabheka ezindaweni la anokufihla khona izinto zakhe. Sizokwazi ukuthi sivule i-akhawunti yakhe noma simhambise ebhange azokwazi ukuthi athole usizo.

Ngicabanga ukuthi izinkundla zomculo zinquma ngokuthi zibone ukuthi ngabe umculo uthandwa ngabantu abaningi kangakanani. Njengoba uma ngabe befake imiculo, abantu bayakwazi ukucindezela ibhathini lokuwuthanda. Ngakho-ke basuke sebebona ukuthi ngabe baningi kangakanani abantu abawuthandayo lowo mculo.

Kubaluleke kakhulu iziteshi ezifana noKhozi FM ikakhulukazi ngoba isiteshi engakhula ngisilalela emndenini wami. Isiteshi nami engakhula silalelwa ekhaya. Ngakho-ke zibaluleke kakhulu ukuthi kube isiteshi esizimele futhi iziteshi ezisadlala namanje emsakazweni.